Bophelo jwa makeišeneng bo ka nna le kotsi e kgolo mo matshelong a bašwa ba rona ka gonne nako dingwe bo tlala ka bašwa ba ba rotloetsang bašwa ba bangwe go dira bonokwane le go dirisa diokobatsi, drugs le go tlhoka kitso ya dilo tse di ka ba tswelelang mosola ka bokamoso jwa bone.

Go fetola mokgwa o re tshwarang matlo ao re a agetsweng ke batsadi ba rona pele ba furalela botshelo jo bo ka kwano, rona re le bana le ditlogolwana re tshwanetse go dirisana mmogo mo go tlhokomeleng matlo ao, re tlogele dikgogakgogano go tswa mo go phepafatseng ga ntlo eno.

Ke akanya gore magadi a tshwanetswe ke go salwa morago ke kgomo ka gonne ke kgomo e tshwanetseng go leboga mmatsale ka yona.

Nnyaa bana ga ba tshwanela go nna le poifo ka gore rona re le batsadi re tshwanetse go dira ka bojotlhe jwa rona gore re ba sireletse.

Go tlhoka tiro mo bašweng go ka fokotswa ka go ruta le go neelana ka kitso ya gore bašwa ba ka batlana jang le tiro kapo di-learnership le go ba ruta ka tsa dikgwebo gore ba kgone go simolola dikgwebo tse e leng tsa bona gape ba ka ba thusa le ka go ba rotloetsa go bontsha ka bokgoni jwa bona

Magadi fa a tlile go ntshiwa a bo a tlhaela ka setso sa rona go nna le tumelelano magareng ga malapa ao a mabedi gore ba fitlhelele tshweetso gore go diriwa jang, bangwe ba kare a ntshiwe ao a tlisitsweng gonne magadi go le gantsi ga a boele morago, a mangwe a tla ntshiwa nakong e tlang.

Baagi ba metseselegae ba ka godisa leruo le ditshingwana tsa bona ka go bona lefelo le le golwana gore ba kgone go ba le tshimo e kgolo, gore ba kgone le go fedisa tlala mo motseng wa bona, gape seo se ba na le tšhono ya go tlhamiwa ga ditiro.

Nako ya poifo ya loso mo setsong sa baTswana e botlhokwa thata ka gonne batho bao ba tlhagetseng ke kotsi eo ba tshwanetse go itshola sentle le go tlhompha melawana e ba tla beng ba filweng yona ke lelapa.

Ka gonne dijo dingwe di diretswe go ja ke basimane le banna fela.

Ee, banna le basadi ba dira ka tsela e e farologaneng fa ba le mo nakong ya poifo, gantsi basadi ba apesiwa se ntsho go tloga mo tlhogong, fela banna ba apeswa lesela le le ntsho mo letsogong.

Bogologolo ne e diriwa fela ka nakong ya segompieno ga e sa diriwa.

Ee, di teng dilo tse di diriwang mo lelapeng fa ngwana a sa le monnye, di botlhokwa thata ka gonne di sireletsa ngwana.